Ditlamelwana tsa pholo tseo lefapha la pholo le puso di ka di dirang go ka thusa bagodi ke go ba fa tshegetso ya boitekanelo jwa tlhaloganyo le ditirelo tsa dipalangwa go ya kwa mafelong a tlhokomelo ya boitekanelo.

Ga go na tlhokomelo epe e e botoka ruri go tlhopha fa gare ga tlhokomelo ya lelapa le magae a bagodi. Go ikagile ka ditlhokego tse di rileng tsa motsofe kana mogodi. Bokgoni jwa lelapa le selekanyo sa tlhokomelo ya kalafi e e tlhokegang. Matlo a tlhokomelo ya bagodi a siametse batho ba ba godileng ba ba tlhokang tlhokomelo e e raraaneng e e sa kgaotseng kgotsa e e kgethegileng ya kalafi. Fa tlhokomelo ya lelapa ga ntsi e ratwa thata mo go ba ba ka kgonang go nna ba ikemetse ka nosi mo tikologong e ba e tlwaetseng e e phothulogileng le e e somarelang madi kana tšhelete.

Ditebelelo tse di tlwaelegileng tsa setso ka go tlhokomela bagodi ka tlwaelo di gatelela tlotlo le boikarabelo jwa lelapa. Mo ditsong tse di ntsi bagolwane ba tsewa jaaka metswedi ya botlhale le kitso mme go lebeletswe gore maloko a lelapa a ba tlhokomele. Le fa go ntse jalo, ga ntsi boammaaruri bo fapoga le ditsholofelo tseno tsa setso le fa gone ngwao e ka nna ya bolela gore lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi. Fela, mabaka a ikonomi, loago le tsamaiso ya botsogo a raya gore malapa a mantsi ga a kgone go fitlhelela ditsholofelo tseno ka botlalo.

Ditekanyetso le mekgwa ya setso di tlhotlheletsa thata tsela e merafe e lebang batsofe ka yone le tsela e e tlhokomelang bagodi ka yone. Ditso tse di gatelelang go dirisana mmogo, go ikanyega mo lelapeng le go tlotla bagolwane di na le go leba go tsofala ka tsela e e siameng, di tlotla magolwane jaaka mabolokelo a botlhale le taolo mo setšhabeng. Mo mabakeng a tlhokomelo ya bagodi, ga ntsi e bonwa jaaka tiro ya lelapa e e kopanetsweng, e e tiisang dikgolagano tsa dikokomane le tshegetsano.

Baagi ba na le seabe se se botlhokwa le se se farologaneng mo go tlameleng bagodi. Se se akaretsa le balelapa mme seabe seno se, se farologane thata go ralala ditso. Mo ditsong tse dintsi segolosegolo kwa mafelong a go tshwana le Asia, Amerika le Aforika. Lelapa ke lone le le thusang thata go tlhokomela le go ema bagolo ba ba godileng nokeng. Tlhokomelo e gantsi ke ya botlhe mme e akaretsa maloko a lelapa le le atolositsweng jaaka bana ba ba godileng, ditlogolwana, ditsala fela jalo. Baagi ba na le seabe sa go tshegetsa ka go tlamela ka ditirelo tse di tlhokomelang setso, di-network-e tsa loago, le didirisiwa tse di rulaganyeditsweng ditlhokego tsa bagolwane.

Go na le ditirelo tse dintsi tsa bagodi go akaretsa magae a bagodi. Bagodi ba ba sa kgoneng go ya kwa ntlwaneng ka bobona ba newa di-pampers mahala kwa tliliniking.

Magae a bagodi a tlamela ka tlhokomelo ya booki e e nang le bokgoni jwa diura di le some a mabedi le bone, thuso ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi tse di jaaka go tlhapa le go apara, ditirelo tsa tsosoloso le tlhokomelo e e kgethegileng ya maemo a a jaaka bolwetsi jwa tlhaloganyo. Mme ditirelo tseno gantsi di duelwa ka kopano ya dituediso tsa baagi, inšorense tsa puso ya Aforika Borwa le ditheo tse di farologaneng tsa boitekanelo.

Tsamaiso ya ga jaana ya tlhokomelo ya batsofe e e tshegediwang ke puso, bogolosegolo mo Aforika Borwa, e lebagane le dikgwetlho tse di bonalang tse di akaretsang matlole a a sa lekaneng a puso le go ikaega thata ka malapa mme seno se dira gore go nne le phatlha mo ditirelong le tshegetso ya baagi ba ba godileng. Go tlhokega ditokafatso ka matlole a a oketsegileng, tshegetso e e maatlafaditsweng ya malapa le batlhokomedi, ditsela tse di tlhapileng tsa go fitlhelela tlhokomelo.

Ka kakaretso go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bagodi ka go tokafatsa maemo a boitekanelo go tlamela ka tshireletsego ya ikonomi ka dijo le ditlhokego tsa motheo le go oketsa boitekanelo le boitumelo.

Go dira kopo ya go bona pension ya puso, etela ofisi ya sassa e e gaufi le wena go tlatsa foromo ya kopo, o tsamaye ka tokomane ya boitshupo ya gago le bosupi jwa lotseno kana dithoto mme o tla tsewa dikgatiso tsa menwana ya gago. O tshwanetse go nna le bonnye dingwaga di le 'some a marataro mme o fitlhelele ditlhokego tse di rileng tsa letseno le letlotlo. Fa kopo ya gago e amogetswe, dituelo di dirwa kgwedi le kgwedi kwa bankeng ya gago kana mo karateng ya sassa.

Pension-e ya tlhokomelo ya batsofe ya puso e ka fokotsa morwalo wa matlole mo malapeng le mo batlhokomeding ka gonne e tlamela ka letloa le le botlhokwa la pabalesego ya matlole go bagodi, go fokotsa lehuma la malapa le tlhokego ya gore malapa a akaretse ditshenyegelo tsotlhe.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le dingwaga di le some a marataro mme ke akanya gore ke ka ntlha ya gore a bo a sa tlhole a na le bokgoni jwa go bereka ka dingwaga tseo.

Puso e ka tlamela ka dikoloi tsa go tsaya batsofe kwa malapeng a bone go ba isa dipetlele, fa ke re dikoloi ke bua ka di-ambulance.

Go na le mabaka a a farologaneng a gore goreng batho ba ba tsofetseng ba sa kgone go fitlhelela dipetlele. Lebaka la ntlha ke gore go ka diragala gore e be ba sa kgone go tsamaya sebaka se se telele go ya dipetlele kapa ba se na tšhelete ya go palama dikoloi go ya teng kwa sepetlele. Fa go ntse jalo, puso e ka ntsha matlole a gore go nne le dikoloi tse di tla kgonang go ya go tsaya batsofe kwa malapeng a bona, di ba isa sepetlele, di boe di ba buse.

Fo ke nnang teng go sekgala kana go kgakala thata le tliliniki mme fa o le monnye o ka se tsamaya sekgala seo, fa go tla mo bagoding gone ba ka se kgone go se tsamay, go tlhokega dipalangwa gore di ba ise ko tleliniking.